Nna ho ya ka nna, haebe batswadi ba bile teng bophelong ba ngwana ho tloha a le monyane, ho fapana le batswadi be eleng horeng ha ba yo bophelong ba bana le hanyane, batswadi ba teng bophelong ba ngwana ba bapalang karolo e kgolo bophelong ba ngwana, ha ke bone bothata ba hore ha se ba le pensheleng, ngwana a ba hlokomele. Ho sa kgathalatsehe hore ngwana o ntsa a le monyane kapa o batla ho ja botjha ba hae, empa ha batswadi ba hao ba kgone ho bapala karolo e kgolo bophelong ba hao, le wena ha se ba sa kgone, or ba se ba se na hona. O tlameha le wena, o ba hlokomele hoba ba ho hlokometse le wena, ke ho ya ka nna, le ntho e leng horeng nna nka e etsa batswadi ba ka, hoba ba nhlokometse, le ha ba se ba sa kgoneng. E tlabe e le nako ya ka, hore ke ba hlokomele. Ke batswadi ba ka, ha hona letho le nka le etsang.

Nna tabeng enana, ke dumellana le batho ba elong hore ba re bana tlameha ba rutwe ka tsa thobalano, hore ba bulehe mahlo. Motswadi ke motswadi ha se motho eo le horeng o tsamaye le ngwana hohle, mo ngwana a yang teng, mme batswadi ha ba tsebe bana ba bona ba etsang ha ba na le metswalle ya bona. Jwale ho ruta ngwana ka tsenana kapa ho ruta ngwana ka ditla morao, ho bohlokwa hore ho etsa ntho, a etse e le hore wa tseba hore o mo rutile eng, o lore wa tseba hore o e kenya ka hara eng, ho fapana le ngwana eo e leng horeng ho rutwa letho, mme o lo etsa diphoso, a ba qetelletse a itshola. Ho betere ho ngwana ha ya nthong, a dule a hopola hore motswadi o itse ha ke etsa tje ho tlo etsahala tjena, mme hoo ho mo bula mahlo hore a bapalle hole le ntho tse jwalo.

Ntate ke hlokometse hore nkgono ha thaba hantle ebile ha sa etsa ntho tseo e leng horeng o ne a tlwaetse ho di etsa, tse tshwanang le ho sebetsa le batho ba setjhaba, mme ho etsa bonnete ba hore re etsa hore a thabe hape. Nkgono ke motho a ithatelang meroho, nkgono ke motho ya ithatelang ditholwana, nkgono ke motho a ithatelang dijo tse monate, mme ntho e re ka ye tsang ke hore re ka mo rekela moroho wa hae, ra mo phehela a thabe, ra mo rekela ditholwana tsa hae, a dula a thabile, ra dula le yena fatshe, ra utlwisisa hore na mathata a hae ke eng. Ke ya tseba hore merohong, ha o mo reketse moroho o mo tletse ka botsekeng moo a ratang teng.

tseo leng hore motho a nang le tswekere, ha tshwanela ho di ja haholo, ke dijo tse nang le setatjhe se se ngata, dijo tse kang bo raesebe, dijo tse nang le tswekere e ngata, tlameha a se ka ja dipompong, le kgase e ngata, bo senwamaphodi se nang le kgase e ngata. Ke dijo tseo e leng hore motho a wa tswekere ha tlameha ho di ja, kapa ke ntho tseo e leng hore motho a tswekere, ha tlameha ho di nwa hore a ipoloke.

Ke ile ka ya tleleniking, motswadi a nkisa tleleniking, mme bolwetsi ba ba kgona hore bo tholahale hang hang, hang hang ke be ke fuwa le di antibiotic, e le hore ke dipidisi tseo leng hore di thusa ho lwantsha ho kokwanahloko e bang e teng mothong, mme ho tloha hoo yaba ntse ke etela tleleniking ka nako tseo ke di fuweng hore ketle neng, hore ke nenne ke hlahlobuwe, ke nenne ke fuwe dipidisi, mme hoo hore ke ile tleleniking ka pele ntho e leng horeng ene e ntshwere, ya sebetswa ka pele. Ka fuwa dipidisi, ka ya tleleniking ka lo etsa bonnete ba hore ha e kgutli jwalo jwalo, ho fihlela e behetswe mmeleng, ho bapetse karolo e kgolo haholo.

Hangata lebaka le etsang hore dikoloi tsa sepetlele di se finyelle hotla polasing, ke hoba ditsela tse yang polasing ke tse mpe haholo hore koloi ya tshohanyetso e ka tsamaya ho tsona, mme ke ya tseba hore sena ha se hantle hohang, mme ekare maphelo a batho ha a nkellwe hloohong, empa ka tsela e nngwe a nkellwa hlohong hoba hoo ho qoba hore koloi ya molao e kene kotsing ya tsela, e na le mokudi ka hare. Ditsela tse yang mapolasing di mpe haholo, hore koloi e tatileng e ka tsamaya ho tsona.

Nna ke re tlhekefetso ya basadi e bakwa ke menahano ya batho ba bo ntate ya kgale ya hore, mme o tlameha hore a etse ntho engwe le ngwe, mme o tlameha ro a ikobele melao ya bo ntate, mme ha ba hlokomele hore dinako di fetohile ha esale mehleng ya kgale, ya bo ntate ba bo ntate ba bo ntatemoholo wa rona, ke mehleng e metjha nou eo e leng hore batho ba basadi ba na le mantswe le bona, mme ntho e etsuwang ke motho wa monna, e ka etswa ke motho wa mosadi. Ka hoo, batho ba monna ha ba utlwa eka motho wa mosadi, wa ikemela ba tshwenya haholo, mme ba bona ekare wa tella.

Ee, ho ya ka nna ho wa hlokeha hore batho ba nwe meriana ya kokwanahloko ena, hoba ha ba sa enngwe ba tlo tshwaetsa batho ba bang, mme hape ho nwa moriana oo ho boloka bona bo bona hoba meriana e thusa hore ba phele nako e telele, ha ba tlohellang meriana matsatsi a bona a ho phela a fokotsehe. Meriana ha o e nwa hantle o le hantle o enwa ela yona, o phela hantle jwalo ka motho o mong le o mong o ba hantle. Empa ha o sa enwa ke mo qhalelang ho kula, ekare o ipitsetsa lefu la hao le leholo.

Ketsahalo enana e iketsa ke ikutlwe ha bohloko hoba, basebeletsi ba setjhaba bongata ba bona ha ba nkele bakudi hloohong hakalo, ba bang ba tla o bolella hore ha o hloka thuso ya sa mannete, e le hore ba o bona hore wa kula ha sa mannete, motho o tla o bolella hore yena o ya dijong tsa motshehare ke nako ya yona dijong tsa motshehare. Ke hore o kgetha hore motho a mpe a shwe ha feela yena a jele, mme seo se utlwisa bohloko hobane ha o le mosebeletsi wa setjhaba, wa ikana hore o tlo sebeletsa batho ka boitshepo le , le hore o ba hlokomele ho etsa bonnete ba hore motho o bolokehile le hore motho o thola thuso, mme bona ba etsa ntho e fapaneng le ntho e leng hore ba tlabe ba ikanne ka yona. Mme hoo ho ntshwara ha bohloko haholo hoba batho ba lahlehelwa ke maphelo, le nna nou ke lahlehetswe ke leoto la ka, ka baka la hoo.

Nna le ba e le basebeletsi ba ka, ntho e re ka e etsang ke hore, mohlomong ke na le basebeletsi ba tsheletseng, mme batla ikarola o mong a isetse batho ba sebakeng se itseng meriana, o mong a isetse batho ba sebakeng se itseng moriana, hoba hangata ha o le motho wa lebenkele o tseba batho ba rekang ho wena. Mme ka nako eo ke tla be ke tseba hore ke bo mang ba hokae, ba rekang ho nna, ke tla arola basebeletsi ba ka hore ba ba isetsa meriana, le ka ho etsa hoo ke tla eketsa le mokgolo wa basebeletsi ba ka, ka tjheletenyana e itseng ka baka la hore ba se ba tsamaisa meriana. Ene ntho eo hase ntho e leng horeng e teng kontrakeng ya bona, or hase ntho e leng horeng ba e dumetse ha ne ke qala ho ba hira.

Dintho tseo tse ke bona e ka di bohlokwa ke hore ha o lo sebetsa bathong ba baholo, ho hlokomela batho ba boholo ke hore o tlameha, o dule o le hantle bophelong like o dule o le motho a nang le qenehelo le motho a nang le lerato ka ntho eo o etsang. O ka se sebetse le batho ba baholo, e leng hore ha motho a utlwela batho ba bang bohloko, kapa ha o motho a nang le lerato, o ya mosebetsing feela ka baka la tjhelete. Hoo ho tlo etsa hore o seke wa rata mosebetsi wa ka, hobane batho ba baholo ba thatha ba boima hore o nka o ka sebetsana le bona, ho sebetsa le batho ba baholo, ho batla motho a na le mamello, motho a na le lerato. Motho eo e leng horeng o ikemiseditse bophelong, e leng horeng o nkile qeto ya hore ntho e a etsang, wa a batla ho etsa bonneteng, mme ha e tlo mohlomong.